Kowu, ineengxaki ngoku into yohamba kwabantu ngeebhasi kuba kaloku ziyamiswa, ziyarojwa apha endleleni. Kowu, imbi kakhulu, andiyazi bana mna kutheni kungabuyi iitreyini. Kumnandi ke kodwa ukuhamba ngebhasi kuba kaloku xa uhamba apha ngobusuku uyayazi uba uzawufika ngentseni.

Kowu, kaloku abaqhubi bebhasi nkosi yam baqhuba nje ibhasi. Iqale ke ngoku into apha kubagibeli kuba kaloku omnye umgibeli ufuna le omnye umgibeli ufuna leya. Iphele ke ngoku loo nto ifaka aba ke ngoku abangabaqhubi bezi bhasi engxakini. Umzekelo uzawufumanisa ubana omnye uhleli apha kweli cala lingasefestireni, omnye uhleli apha kweli cala .

Kowu, ingaphucuka kakhulu kodwa ngaphambi kokuba kujongwe intobana apha ekuhlaleni sibe nazo eza Gautrain zakoRhawutini kungafuneka kujongwe kule meko ithi aba ke ngoku abasithutha ngalo mzuzu, bathathwe bafakwe kwi-association ethile, ibe ngabo ke ngoku aba abazawuba ngabaphathi bezi treyini kuba kaloku singaba sengxakini. Siyayibona isenzeka apha ezibhasini.

Kowu, inzima kakhulu into yokuba ngumqhubi weteksi kuba kaloku nantsi iteksi mna ndingumqhubi. Usuku nosuku funeka kube nemali endiyenzayo ukunikela kaloku kuloo undiqeshileyo ubana ndiqhube le teksi. Abantu ke ngoku abanye bahamba ngeemoto ekuthiwa ziztafu. Bayathathwa bayofikiswa endaweni zabo zempangelo abahambi ngaleteksi. Abanye bahamba ngeetreyini abanye bahamba ngeebhasi.

Kaloku kukho ezaa jakhethi ezibizwa ngee-reflectors. URhulumente ke ngoku naye akafuni uthatha inxaxheba uba abantu abafundise ngezinto aze apha kuthi azawusixelela ukuba nantsi into ebalulekileyo uba mayenziwe. Xa enowsisaplaya asaplaye nje abo bantu abahamba ngebhayisekile noba bayiteni. Abanye bawzabukela ke ngoku kwaba, bahambe ke ngoku bayozithenga ezi zixhobo kuba kaloku omnye usube eyiphiwe nale bhayisikile engayazi into yobana funeka .

Kowu, hayi le nkqubo andinawufuna noyazi kodwa ke yona ibalulekile kuba kaloku ingxaki xana uRhulumente ezawuqala ahlawulise abo bahlawuliswayo bahlawulisa thina kube ke ngoku nathi singenangeniso. Yona iyinto ebalulekileyo efanele uba iyathethwa apha ekuhlaleni nathi sazi ngayo. Iyinto ebaluleke kakhulu esingathanda ubana sicaciselwe ngayo ngokubanzi.

Kowu, iyinto entle kakhulu into yobana benze ngolu hlobo kodwa ke ngoku apha kuthi ekuhlaleni iyinto engaba nzima kakhulu kuba kaloku lowo uhlawuliswayo uhlawulisa thina kuba kaloku thina sihamba ngeenqwelo ezi zikawonkewonke. Xa behlawuliswayo phayana bazawubuya beza kuhlawulisa thina apha kodwa thina kube kungekho mntu osihlawulayo. Yona iyinto evakala ibalulekile futhi enika umdla .

Kowu, ukuhamba ngenqwelomoya hayi kuyinto apha ekude kakhulu nathi kodwa xa uyijongile kuyinto ebalulekileyo kuba kaloku uhamba nje imizuzwana sele ufikile kuloo dolophu oya kuyo. Kodwa ke ngoku uRhulumente akuyivumi eyobana alungise kaloku nakwezaa zethu izixeko ukuze zikwazi uba kaloku iinqwelontaka nalapha zifikelele.

Kowu, ibuhlungu into yokunyuswa kwamanani ubana sikwazi uba sikhwele kaloku kwezi bhasi, kodwa iphinde ibe yinto esixakekisayo kuba kaloku siye sixelelwe intobana ezi bhasi kunemali eziyifumanayo apha kuRhulumente. Phinde futhi nathi ke ngoku sikwafuneka siphinde sikhuphe enye imali. Kowu, asiyazi uba iyawuncedwa yintoni. Iba buhlungu kakhulu kuba kaloku apha ekuhlaleni thina akukho mali itheni esiyenzayo.

Hayi kaloku uhambo ngesithuthi luyinto apha emnandi kakhulu kuba kaloku uhamba ngesithuthi sakho uyahamba uyapaka ezindaweni ekufanele uba ukwazi uba upake kuzo. Into ebalulekileyo nje kubana upake kuphela kwezi ndawo ezifana nobana uzawumisa apho kuthiwa khona ipetroli ukuze kaloku uzazi ubana apho uzawuba sendaweni ephephileyo.

Kowu suyithetha ke le kuba kaloku abantu abadala basube befuna uncedo. Ngoku ufumanise ubana isibhedlele mizuzu mhlawumbi iiawari ukusuka kule ndawo umntu ahlala kuyo. Kuthwe ke ngoku ukuze ubuzawukwazi uba uhambe ngesi sithuthi uye kwesi sibhedlele esikhulu sona uyokwenziwa olu tyando kuzawufuneka uzawukhwela apha kwesi sibhedlele. Loo nto uhlala kwimizuzu .